Ngizobuza ukuthi, yimalini engizoyikhokha njalo ngenyanga? Ngibuze ukuthi, yimalini engizokhokhelwa yona ngalo mshwalense wempilo engiwuthathayo? Ngizobuza ukuthi, kunambuyiselo yini ukuthatha lo mshwalense wempilo? Ngibuze ukuthi, yiluphi uhlobo lo mshwalense olungifanele? Ngibuze futhi ukuthi, obani abazozuza kulo mshwalense?

Yebo, ngizoqhubeka ukuyisebenzisa i-ephu, ngoba le mali le engizobe ngiyonga, sengizoyisebenzisa kwezinye izinto, kwezinye izidingo zami.

Leyo mali ngingayisebenzisela ukukhokhela izidingo zami, ngibheke izikhala zonke ezivulekile ekhaya. Bese ngikhokhela konke okuyizikweletu ezincane zonke ngizihlanganise ngizikhokhele ngale mali engiyithole ebhange lami.

Ngiyamutshela umngani wami ukuthi, mngani wami, umshwalense ubalulekile. Ngoba uma uzithola engozini yemoto, umshwalense uzokhona ukukukhokhela ukuba uthole imoto noma uzithola engozini yemoto lapho ushayisa omunye umuntu ngemoto yakhe. Umshwalense uzokhona ukukukhokhela imoto yakho, ikhokhele nemoto yalowo muntu omshayisile.

Ukukhokhela izikweletu zezinkampani ezahlukahlukene.

Abantu ababoleka imali kufanele babe nendlela yokuzinswinya. Kufaneke babe nendlela yokuzifundisa, bazinswinye kwezinye izinto, bazincishe. Kwenzele ukuba bangazitholi bekhokhela iy'kweletu ngey'kweletu, bangazitholi besey'nkingeni zey'kweletu futhi.

Omunye wamalunga omndeni wami. Umshwalense wempilo yamsiza ngokumkhokhela ngenkathi etholakala ukuthi usezophila ngesifo esingalapheki. Kwathi ngenkathi esehamba emhlabeni umshwalense wempilo wasale usukhokhela imfundo yezingane zakhe enyuvesi. Yakhokhela ne-mortgage bond yomuzi wakhe.

Isikhathi sokulinda, kumshwalense womngcwabo, akumele sibe side kakhulu. Kufanele singadluli emalangeni amathathu. Ngenxa yokuthi okunye ukungcwaba kwenzeka esikhathini esingangeviki. Umnikazi womshwalense uwuthatha ngoba esuke ethembile ukuthi lo mshwalense yiwona ozomngcwaba, futhi usuke efuna ukuba umele izindleko zomngcwabo wakhe lo owuthathayo.

Cha, ngingayiyeka angeke ngiyithathe. Ngizoyithatha ngelinye ilanga ngesinye isikhathi lapho sengiyidinga khona.

Cha, angiboni ukuthi bayalingeka. Akuthengeki kalula uma ungahlelile. I-ephu yasebhange akulula ukuvele uyivule, kumele uhlele uma uzoyivula. Ufake nenamba le eyimfihlo and futhi kufanele ube sendaweni lapho uzocabanga kangcono, ucabangisise uma uzoyisebenzisa i-ephu yasebhange.

Umsebenzi nabanye abasebenzi, kumele bahambe bayobonana nabakwa-Department of Employment and Labour. I-Department of Employment and Labour izobe isibala yonke imali ye-UIF ekweletwa umqashi kubasebenzi, bese umthetho udlala indima yawo.

Mngani, kufanele uvakashele iwebhusayithi yomboleki mali. Wenze isiqiniseko sokuthi unalezi mfanelo ezizodingeka ezilandelayo, i-application reference number, inamba yocingo lwakho, usuku lwakho lokuzala mngani. Kanye negama nesibongo sakho mngani.

Kubalulekile ukuqonda isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo, ngoba kokunye umuntu ubekelwa isikhathi esiyizinyanga eziyishumi nambili. Uthole ukuthi uvelelwa yisifo singakapheli isikhathi sezinyanga eziyishuminambili sokulinda. Okusho ukuthi ikhava yomshwalense angeke ikukhokhele uma kunjalo. Isifundo ukuthi, kubalulekile ukuthi ukhulumisane nabomshwalense wakho ukuthi uzobhadala malini, uzobhadala kanjani, ubani ozokhokhelwa. Futhi umshwalense uzokhokha kanjani uma usuvelelwe yisifo?